Abantu abaningi bayalingeka uma bethenga umoya noma idatha kuma-ephu abo asebhenki, ngoba bathenga idatha noma umoya nangesikhathi lapho elingadingekile khona. Lokho kwenza ukuthi baphelelwe yimali ebingathenga izinto ezibalulekile. Lokhu kungasiza kungasiza ukuthi bafundiswe ngokusetshenziswa kwemali nangokusetshenziswa kwama-ephu.

Umshwalense wempilo unomthelela omkhulu ey'mpilweni zethu ngoba uma sesishonile izingane zethu ziyakwazi ukuthi zisale nemali yokuthi ziqhubeke ziphile, zifunde, zinakekeleke. Nabomndeni yethu esibathandayo bayakwazi ukusala nemali yokuthi baqhubeke baphile.

Ngesikhathi ngingakabi nayo i-ephu yasebhenki ebhange, ngangiya ebhange ngiyolungisa noma ngiyokhuphula ilimithi yami yokukhipha imali, noma ngiye ebhange ngiyofuna isitatimende sami, noma ngiye ebhange ngiyoshintsha inamba yami eyimfihlo. Konke lokho sengiyakwazi ukukwenza kwi-ephu yami yasebhange.

Ngake ngalingeka ukuthi ngithole i-akhawunti yekhadi lesikweletu, kodwa ngenxa yezimo zempilo ngalenza ikhadi lesikweletu. Lokho noma kwakuwukulingeka kwangilekelela kakhulu ngoba angakwazi ukwenza ezinye izinto ezazidinga imali ngokushesha. Kwangisiza kakhulu.

Umshwalense womngcwabo ubaluleke kakhulu nakuba isikhathi sokulinda sikhona kwimishwalense eyahlukahlukene, kodwa ngingagxila ekuthenini ngiwuthathe umshwalense womngcwabo ngoba uyasiza kakhulu.

Uma uthatha umshwalense wemoto, kumele ubheke ukuthi yikuphi okufunayo ngemoto yakho noma yikuphi odinga ukulungiselwa. Uma ufuna , uma udinga ukukulungiselwa imoto yakho uma ishayisile wena wedwa, noma udinga ukulungisa imoto yakho eshayisile kanye neyomuntu omshayisile. Yizo izinto okumele uy'bheke uma ngabe uthatha umshwalense. Okunye kumele ubuze yonke imibuzo ongahle uyicabanga, uziphe nesikhathi ngaphambi kokuthi uthathe umshwalense wemoto.

Uma ngizokhetha ngezinketho zosizo lokwelapha, ngingafuna usizo lokwelapha oluzokwazi ukuthi luvikele mina nomndeni wami ikakhulukazi izingane. Kube ukuthi angikhokhi imali emba eqolo. Esinqumeni sami ngingabheka ukuthi, le medical aid iyavuma yini ukuthi ngilale esibhedlela. Iyavuma yini ukuthi ngithathe imithi kudokotela noma usokhemisi. Ayikho yini imali engizoyengeza mina uma ngabe ngilale isikhathi eside esibhedlela.

Amabhange angavikela amakhasimende awo mayelana nama-ephu noma kwi-online banking ngokuthi i-online banking noma i-ephu yomuntu ngamunye ibe nenamba eyimfihlo yokungena nge-cellphone yakhe. Lapho umuntu nomuntu ozokwazi ukungena enze noma yini efonini yakhe kumakhalekhukhwini, noma uma ungena kwi-ephu yakho noma ku-online banking, ushuthe isithombe sobuso bakho ukuqinisekisa ukuthi uwena ngempela osebenzisa le ephu noma i-online banking.

Kumshwalense womngcwabo, isikhathi sokulinda kuba zinyanga eziyisithupha. Lapho kusuke kulindwe khona ukuthi umshwalense wakho uvuthwe ukuze uzokwazi ukuthi uyofuna imali yakho uma ngabe wehlelwa umshophi wokushonelwa. Lesi isikhathi sokulinda senzelwa ukuthi noma ucabanga ukuzibulala ube nesikhathi esiningi sokucabanga esizinyanga eziyisithupha. Ngaleyo ndlela uzobe usushintsha umqondo noma uqhubeke nomasingcwabisane wakho bakungcwabele.

Isikhathi sokulinda sisiza ekuthenini sikuvikele uma ucabanga ukuzibulala, futhi isikhathi sokulinda sinika umshwalenso isikhathi esanele sokuthi siqokelele imali ezokwazi ukuthi ikhokhele wena uma ngabe uvelelwa umshophi wokushonelwa sisanda kuphela isikhathi sakho sokulinda. Eminye imishwalense isikhathi sokulinda siba sincane kakhulu, ngalokho bayakwazi ukuthi bathole amakhasimende amaningi. Uma amakhasimende emaningi nemali izoba khona yokuthi ikukhokhele uma ngabe ushonelwa.